Icuba mkhala othwala masokana amatjha nakagodukako lokha nagade akhambe nabobaba. Icuba liphothelwa bomma ngomncamo omhlophe neminye imibala kodwana kwanda umncamo omhlophe. Lokha isokana naliqeda ukuhlaba lihlala amalangana lisathwele icuba ukukhombisa ukuthi belikhambe nabobaba.

Ukubelethwa komntwana kuthokozwa begodu kuthatjelwa ngokuthi, kugayelwe utjwala umntwana loyo abikwe ebezimini bekuhlatjwe nekukhu emhlophe ukuthokoza umntwana loyo.

Ukuphiwa komntwana igama kuqakathekile esikweni lesiNdebele, ngombana igama eliphiwa umntwana liyisikhumbuzo sobujamo umntwana loyo abelethwe ngaphasi kwabo, begodu linomthelela epilweni yomntwana loyo.

Isititirimba sisembatho esimbathwa masokana nabobaba senziwa ngokutjhuka isikhumba kanti simbathwa nakuphethwa iminyanya yesintu yesiNdebele.

Umratha sisidlo esidliwa nesitjhebo, umratha uphekwa ngepuphu eyenziwe ngokugaya isiphila esivuthiweko. Nawupheka umratha uwupheka ngokubilisa amanzi, lokha amanzi nakabilako uthela ipuphu eyaneleko bese uthatha iphehlo uwuphehle ukuthi kuhlangane kuhle kungabi nezica. Ngemva kwesikhatjhana uwuphekile uthatha iphini uwubonde, kuthi nawuzwa kungakacini kuhle uthelathele ipuphu godu bese uyawulisa bewuvuthwe, unuke irobhelela bese-ke uyawutshidza uphakele nesitjhebo udle kusatjhisa bhe.

Inongwana yomntwana nayiqeda ukuwa yenjelwa umgodi endaweni ekhethekileko yomuzi loyo, ifakwe ngapho beyivalelwe khona. Inongwana iyahlonitjhwa ngombana ngiyo ebeyihlanganisa umntwana nonina lokha umntwana angakabi ukubelethwa. Kanti itshwaya okukhulu esikweni lesiNdebele nakwezinye iintjhaba. Inongwana yomntwana itshwaya indabuko, isiko negugu lomndeni.

Amacici mhlobo wezinto zabomma zokuzirhabisa, ambathwa namkha afakwa endlebeni ngokubhoboza intunjana encani endlebeni bese afakwa lapho. Amacici enziwa ngezinto ezihlukahlukeneko ezifaka hlangana isimbi, izenjiwa ezifana namadayimani negolide nangomncamo hlangana nokhunye. Kunemihlobohlobo eminengi yamacici njengamacici alengako, amacici amakhulu namancani arondo, namacici amancani khulu abizwa ngama-studs. Umhlobo wamacici ama-studs ayafakwa nabobaba kwesinye isikhathi. Kanti esikhathini sanje abantu abanengi sele bafaka amacici nakwezinye izitho zomzimba. Umuntu lokha nakafaka amacici vane awafakela ukuba muhle, ukuveza imizwa yakhe namkha ukutshwaya into ethileko namkha ukuveza isehlakalo esithileko esimenzakeleko namkha abekiso esifana nomtjhado.

Ihlelo lamalobolo likhanjiswa ngubaba nabomalume besokana elifuna ukuthatha, nobaba nabomalume bomntazana othathwako. Lokha umntazana namkha isokana elithathako lingasanaye uyise namkha abomalume, abomma bomuzi loyo bangabawa abanye abobaba besibongo leso namkha abosonghwana nabosorhulu ukuthi bakhambise ihlelo lamalobolo. Abomma ngekwesiko lesiNdebele abakavumeleki ukuthi bakhambise ihlelo lamalobolo begodu nesokana nalo alikavumeleki ukuthi likhambise ihlelo lamalobolo ngesiko lesiNdebele.

Itjholo mhlobo wengubo ombathwa bomma abathethweko namkha abendileko abomalukazana bemzini othileko. Iyingutjana encani ebekwa mahlombe ukuvala namkha ukufihla amahlombe kamma. Lokha umlobokazi nakafika emzini umbathiswa ibhidi kuthi nasele kudlule amalangana athileko begodu adlule eengabeni ezithileko, umbathiswa ingubo encazana kunebhidi bese ekukhambeni kwesikhathi ambathiswe itjholo.

Lokha nakubhubhe isokana alingcwatjwa ngekambiso efana nale ekungcwatjwa ngayo indoda ethetheko. Isokana alihlatjelwa njengalokha nakubhubhe indoda ethetheko. Kanti ebujameni lapha isokana elibhubhileko sele libhujelwe ngumma namkha ngubaba aliphumi lapha kwaphuma khona ababelethi balo. Kanti nakuhlatjwako kuhlatjelwa isitjhebo ingasi ukuthi kunezinto ezithileko ekufanele zikhambe.

Umqhele yinto ethwala ehloko bobaba lokha nabambethe isintu. Umqhwele wenziwe ngoboya kanti uthwala lapha abomma bathwala khona umkhala. Umqhele wenziwe ngoboya obufana nebeporiyana nebenaka.

Imbuzi ehlatjwa nakuqeda ukubelethwa umntwana ihlatjelwa ukwamukela umntwana emndenini, ukumubika ebezimini nokumuthiya igama. Imbuzi le ihlatjelwa nokuthi umntwana abenetjhudu ekuphileni kwakhe. Umntwana lokha nakaqeda ukubelethwa uhlatjelwa imbuzi emhlophe ngombala.

Umma obhujelwe ngubaba uzila izinto ezihlukahlukeneko. Izinto ezizilwa ngumma obhujelwe ngubaba zifaka hlangana ukuya emzini, ukubetha abentwana, ukurhwelela, ukuphekela abantu, ukuya emnyanyeni nesondweni begodu uzila nezambatho zeminye imbala umbatha izambhatho ezinzima kwaphela. Umma obhujelwe ngubaba uhlutjuliswa iinzilo ngemva kwesikhathi esithileko ngokuya komthetho womuzi loyo.

Idwendwe mnyanya wesintu wesiNdebele owenziwa lokha nakuthathwa umalukazana.

Iraso mncamo ophothelweko ombathwa bentazana bamaNdebele abaliphethileko isiko, nabomma esele bendileko bamaNdebele. Iraso limbathwa entanyeni.

Usomkhwenyethu nguyise lomntazana omthetheko, ubamkhulu labentwabakho. Usomkhwenyethu ngubaba obeletha unobentwabakho.

Isitjhibela sebherha, ngezinye zeenkomo zamalobolo eziphekelelwa ekhabo lomntazana lokha isokana nasele lifuna ukumthatha.

Imbuzi ehlatjwa lokha nakuqedwa ukubelethwa umntwana ihlatjelwa ngesibayeni. Imbuzi ehlatjwa nakuqedwa ukubelethwa umntwana ihlatjelwa ukwamukelwa umntwana emndenini, ukumbika ebezimini nokumthiya igama. Imbuzi le ihlatjelwa nokuthi umntwana abenetjhudu ekuphileni kwakhe, umntwana lokha nakaqedwa ukubelethwa uhlatjelwa imbuzi emhlophe ngombala ihlatjelwe ngesibayeni.

Ukuthamba yikambiso eyenziwa bobaba lokha nakuneminyanya yesintu yesiNdebele njengokuphethelwa komntwana omsana isiko lokumkhulisa. Lokha umuntu nakathambako uphatha isihlangu nentongakhe azibethanise sakuvika, atjhinge le na le, nakuthanjwako vane kukhombisa ukuthaba.

Ikomo embevula ngezinye zeenkomo zamalobola eziphekelelwa ekhabo lomntazana lokha isokana nasele lifuna ukumthatha umntazana loyo.

Lokha ababili nababizana mncayethu vane kubomma ababili ebende emzini owodwa ebathethwe masokana womuzi munye. Kanti kesinye isikhathi abomma ebathethwe emzini ehlukeneko kodwana wesibongo esifanako nabo bayabizana mncayethu.